Iingozi zayo ziquka amasela edijithali anokuba ngaphezulu kolwazi lwakho, iivayirasi zinokungenisa kwisixhobo sakho, amakhonkco amampunge angakopa iinombolo zebhanki okanye amagama agqithiswe. Ukungazikhusela ngeendlela zoba usebenzise i-VPN ekhuselekileyo, sukungena kwiakhawunti ebalulekileyo njengebhanki usebenzisa loo Wi-Fi, qinisekisa ukuba iwebhusayithi iqala ngo-HTTPS, cima iWi-Fi xa ungayisebenzisi.

Ndingacebisa ukuba bakhe baphumle ekusebenziseni ifowuni, umntu ahlale nabantu ancokole yaye abe ngumntu ohlala endlini okanye abukele i-TV ukuze afunde lukhulu ebantwini. Kwenzeka siyazi izinto azibonayo nazivayo, sikwazi umkhusela okanye sikwazi ubakhusela kwizinto ekungamelanga ukuba bayaviza.

Ndingangena kwi-intanethi ndijonge ii-websites esidlalisa lo mdlalo live ukwenzeka uba ndibukele ndithi ndifika phaa ndibe sendiyazi uba kwenzeka ntoni kulo mdlalo.

Luyanceda kakhulu ngoba uyakwazi ukuba uncokole nabantu bakokwenu abakude nabakufitshane kodwa ongakwazi ukufikelela kubo ngokukhawuleza. Ngoko ke iye inisondeze ningabantu befemeli nezinto ezenzeka kwifemeli yenu niye nizazi ngokukhawuleza.

Ndakhe ndeva ukuba umntu endimthandayo kwaxokwa kwathiwa utshabile, yandothusa loo nto leyo yandiphatha kakubi ngoba ndaye ndafumanisa ukuba loo nto leyo ibubuxoki. Ngoko ke ndaze ndabona ukuba nangona nje i-digital communication isenzela lula izinto, ikwanako nokusenzela ubomi nzima nokusithathaza emiphefumlweni yethu.

Ndingaqinisekisa ukuba bane-back up Wi-Fi, ndiqinisekise ukuba banombame, banawo ke nejenereyitha for ukuba umbane uye waphela phakathi besafunda bakwazi uqhubekeka. Ndingaqinisekisa ukuba banazo iitshaja kunye nee-headphones, ndiphinde ndiqinisekise ke ukuba banazo iimfonomfono okanye ii-tablets ukuze bakwazi ufunda ngazo. Ndiqinisekise ukuba ndibenzela indawo ethuleyo apho bangazukwazi uphazamiseka khona. Ndiphinde ndiqinisekise ukuba ndikhangela eyona ndawo inesignali engcono okanye esebenza kakuhle ukuze bakwazi usebenzisa i-intanethi.

Zinceda kakhulu ngoba xa ufumana imiyalezo enje awudingi intanethi, ithetha ukuthi loo nto leyo uba umyalezo ungena ngoko nangoko akubikho magingxigingxi.

Andikayenzi impazamo enje ngoba xa ndithenga i-airtime ndiye ndiqinisekise ukuba ndithenga eyona yaye ndiye ndijonge nezinye ezikhoyo andinozithenga ezikwixabiso eliphantsi. Ngoko ke ndiavoyida okanye ndingafuni ukuba ndithenge okanye ndenze into erongo.

Bachaphazeleka kakhulu ngokwezimali ngoba ngoku inani labantu abathengayo liyehla loo nto ithethe ukuba ke ngoku abasenzi imali efanayo njengakuqala.

Kuba kaloku uluntu oluhlala kuloo ndawo ineso sitshi luye lusimamele yaye lusilandele eso sitishi sikanomathotholo, ngoko ke baye bakwazi ukuva izinto ezibalulekileyo ekufuneka zidlulisiwe msinyane.

Olu tshintsho luquka ukuba abantu baye bayeka ukuthenga amaphephandaba bafunda iindaba ngoku kwimfonomfono okanye bazimamele kwizitishi zikanomathotholo. Yaye imfonomfono ngoku iye yanazo izitishi ezininzi apho uye ukwazi uva izinto ezahlukeneyo endaweni eyi-one. Loo nto ithetha ukuba ke ngoku iye yatshintsha kakhulu ke ngoku ihlobo abawubona ngalo amaphephandaba.

Ndingamcebisa ukuba azithande ngoba abantu abanintsi abasebenzisa i-social media banako ukukhohlakala. Ngoko ke bangakwenza uzive ungenguye lo mntu ucinga uba unguye. Yaye ndingamcebisa ukuba aze aveze izinto eziza kwenza akhuseleke angazivezi izinto ezizawumbeka endaweni yoba ahlale esoyika, ngoba abantu kwi-social media kwakhona bakhohlakele yaye banako ukwenza izinto eziza kuhlukumeza okanye eziza konzakalisa.

Ngelishwa ke andikakhe ndisebenzise iWi-Fi kawonkewonke. Ngoko ke andikwazi okanye andinako ukuphendula lo mbuzo.

Ngelishwa andizange ke ndaba kuyo le meko. Ngoko ke andikwazi ukuyiphendula, kodwa ke into endinoyithetha kukuba ezi zinto ziye zibe buhlungu kakhulu emntwini ngoba abantu abaninzi baye bafumane iqonga loba bathethe kakubi ngawe, babe abanye bengakwazi okanye bakwenze intlekisa.